Amathrendi amanje kumadivayisi ahlakaniphile, okuhlanganisa umthelela ey'mpilweni zabantu ey'nsukwini zamanje. Abantu sebeyakwazi ukufaka imibukiso yabo kumadivayisi, okungo-TikTok, Facebook, WhatsApp, ukuze abantu bezo khona ukwazi ukuthi usibani bani nosibani bani, unemoto angakhona ukuthutha ngayo umphakathi noma angakhona ukuthutha ngayo izingane ezisa esikoleni noma umphakathi uya esitokfeleni. Usuyakwazi ukuthola imoto kalula ngoba iy'namba zakhe usuke ey'shiyile ey'nkundleni zokuxhumana. Engicabanga ukuthi amathrendi amanje asiza kakhulu ekuthuthukiseni ezokuthutha.

Enye into esengike ngayibhekisisa ukuthi amadivayisi aphumayo iminyaka neminyaka, ubuchwepheshe obusuke bukuwo, busuke bungaphezulu kwalamadivayisi asuke engaweminyaka engemumva. Engicabanga ukuthi, uma kubhekana ney'mfihlo nemikhawulo, iy'nselelo esibhekene nazo manje, amadivayisi ahlakaniphile esikhathi esizayo ayobhekana nazo ngokukhulu nje ukungananazi lokhu, kuyoba lula impilo. Engicabanga ukuthi futhi lapho uyobe usukhona nokuthi ungathenga imoto uhleli ekhaya. Ubhalele ibhange, ugcwalise amafomu, bekulethele imoto. Ngamanye amazwi ngiqonde ukuthi amadivayisi azayo azobe enobuchwepheshe obungaphezu kwalamadivayisi esiwasebenzisa njengamanje.

USinakhokonke okungamusiza ukuphuma emphakathini, aqale athole umphakathi ukuthi unaziphi iy'khalazo. Umphakathi unaziphi iy'dingo oy'dingayo? Umphakathi uthanda ini, awuthandi ini? Intsha ingabe iyabhekeleleka na? Abadala ngabe iy'dingo zabo ziyanakekeleka na? Amathuba omsebenzi emphakathini, engicabanga ukuthi ngokubhala lezo nhlelo phansi axoxe ngazo emsakazweni, kungamandisela nabalandeli nabalaleli emsakazweni womphakathi, ngoba kumele uthathe okudingwa ngabantu ukhulume ngakho ungakhulumi ngento abantu abangayidingi.

Ekugqugqumezeleni umphakathi kuqala, ukuthi wonke uvule iy'nkundla zokuxhumana ey'mbandakanya ukumaketha, noma ibhizinisi labo. Ngokwenza kanjalo bazo khona ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana, umuntu nomuntu uzofaka iy'mpahla ay'dayisayo noma izinto ay'dayisayo, phecelezi i-product yakhe. Ngokufaka i-product yakhe ey'nkundleni zokuxhumana kuzokwenza abathengi bey'bone ngoba iy'nombolo zakhe uzobe ey'shiyile. Sesiyobe sesibona-ke ukuthi ubani okhonayo ukuthi ibhizinisi lakhe liqhubeke noma khona-ke ukuthi umkhiqizo wakhe uthengwe. Bese sihlanganisa lelo datha, sibone ukuphumelela kwemikhankaso yokumaketha ukuthi ngabe ihamba kahle na.